Umdlalo wokudlala esikoleni ukuhlanganisa nabantu ofunda nabo, nakhe izinkumbulo ngesipiliyoni somdlalo. Kokokuncintisana, ukhuphula ikhono lakho, nokufunda emaphuthini akho. Ngokwempumelelo, ukuthola ugqozu lokuqhubeka nokuthuthuka.

Zingaqinisekisa ngokuthi banikele ngemidlalo eyahlukahlukene ehlinzeka amakhono wabo ngokuhlanganisa izingane ezingaqinile emdlalweni neziqinile ezizobakhombisa indlela zibaseke. Ngokuthola abaqeqeshi abazobafundisa indlela yokudlala, lokho kuzobenza bazizwe bebalulekile nabo.

Ngokuhlinzeka ngamathuba ngokuthuthukiswa kwamakhono, umsebenzi weqembu nokukhula komuntu siqu, banikeza amathuba kubantu abasha ukuthi bathuthukise ukuhola futhi namakhono okuxazulula izinkinga. Ukubaluleka kokuthola impumelelo ezindaweni ezahlukahlukene zempilo.

Ngingakhetha ibhola likanobhutshuzwayo labantu besifazane kanye nebhola lomnqakiswano futhi la bantu besifazane. Isizathu sami sokuthi ifakwe le midlalo ukuthi, njengoba ngihlala endaweni yasemakhaya, lokhu kuyimidlalo eyimvela kancane, nokuthi futhi ayithathelwa phezulu njengemidlalo yabantu besilisa. Kanti nabo abesifazane bayafuna ukuveza amakhono abo.

Ngokudlala umculo wesintu nokudansa umdanso wesintu ngesikhathi somncintiswano ukunika izivakashi zethu ubumnandi besizwe sethu. Ngokupheka ukudla okuningi okuhlukahlukene okudliwa eNingizimu Afrika kwesintu. Ukusebenzisa indawo enhle yemidlalo njengenkundla yaseKapa enika ukuphumula kokubona intaba i-Table Mountain.

Ngingasungula umgomo ocacile njengokuthuthukisa iqembu lokuncintisana. Ngingakhomba abadlali abanekhono, abaqeqeshi kanye nabasebenzi abasekelayo ngezilingo, ngichaze umsebenzi welunga ngalinye eqenjini, ngikhethe izindawo ezihlangabezana nobuchwepheshe kanye nezidingo zabababukeli.

Ukugwema ulimi olungase lubonakale luqhemile esikhundleni salokho, sebenzisa ulimi oluhlanganisayo. Ukunikela ngezinsiza kanye nezinto zokwakha ezifinyeleleka kubafundi bonke ngokungakhathaliseki kokukhubazeka kwabo noma kwamakhono abo.

Ibhola likanobhutshuzwayo lomhlaba lihlanganisa abantu bezinhlanga ezahlukene ngokuthi, siba muntu munye uma kuza ekusekeni amaqembu, isizwe sethu kanye ne-cricket iwu mdlalo odume kakhulu emazweni ohlanganisa abantu.

Bangazuza imali eningi, umnotho ukhuphuke. Bangathola kuthuthukisa amabhizinisi abo ngokuthi banikeze izivakashi ukunakekela okuhle ukuze izivakashi zingawuvali umlomo ngabo uma bengaphatha kahle izivakashi. Abanye babo bangazithola sebesethubeni lokuthi bakhulise amabhizinisi abo ngokuya kwamanye amazwe bethathwa yizo lezivakashi abe bezinakekela.